Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ko va ti-charges ta khadi leti ti hakeriwaka ku hlayisa mali leyi tshamaka eka akhawunti ku hlayisa akhawunti ku hlayisa mali leyi ka swikemara swa ku swi nga yi fikeleli ku hlayisa mali na ku yi na ku hakela ku vekisa mali kwale bank-i ku hakela mitirho hinkwayo leyi vanhu va tirhaka bank va yi va yi tirhaka ku hlayisa khadi rero na mali hinkwayo na akhawunti swi hlanganile eka ndhawu yin'we.

Ina loko u nga pfali akhawunti ya khadi rero kambe u nga ri tirhisi wa ha hakela mali ya lembe na lembe hikuva u e bank ri humelela tanihiloko ri tirhisiwa hikwalaho ka ku va ri nga pfariwanga ku ka u nga ha hakeli swi lava u pfala khadi kumbe u kombela mihlovohlovo yo hambana ya ku va u nga tirhisaka khadi leri va nga ku hakeriseki hambi u tshamile u nga ha ri tirhisi endzhaku ka nkarhi wo hlaya wa hakela loko u ri vekile u nga ri tirhisi kambe u nga pfalanga akhawunti.

E-e mali ya lembe na lembe a yi tlhelerisiwi loko khadi ri pfariwa hikuva mali hinkwayo leyi a yi hakeriwa lembe na lembe loko khadi ra ha tirhi a ku ri ya ku hlayisa khadi ya ku hlayisa akhawunti ya ku hlayisa mali leyi va ka yi ri ekhadini hikwalaho ka ku yi hlayisile mali na akhawunti hi nkarhi luwa khadi a ri tirha a ri nge a yi nge he tlhelerisiwi mali leyi endzhaku hikuva a yi hakela mitirho leyi bank nga wu endla ku sirhelela mali ya wena loko wa ha tirhisa akhawunti liya kumbe loko wa ha tirhisa khadi leri.

Ina ina ya hambana makhadi lama a ma fani ku na khadi ra ku sungula leri ri nga na hakelo wa le hansi ku na khadi ra vumbirhi leri vitaniwaka premium premium rona ri hakeriwaka mali ya le henhla ku tlula leriya rin'wana ra ku va ri nga ri premium yona yi hlayisa mali hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ku tekela mali ya vanhu na tiakhawunti ta vona enhlokweni hikwalaho ri ri na nhlayo wa le henhla wa hakelo.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe i ku i mbuyelo wa mali lowu vuriwaka khadi rewards kumbe cash back rewards khadi leri ri na mbuyelo mbuyelo wa kona kunga mali ya cash kumbe ku nga tipoyintsi to karhi leti vanhu va nga ti tirhisaka ku xava swilo swo hambanahambana swakudya lava va nga na va chayelaka timovha va ya va ya chela tipetiroli hi tona ti-rewards leti van'wani va hakela timali leti ti lavekaka eswikolweni swa vana hi ti-rewards teto.

Leswi ndzi faneleke ku swi langutisa ndzi nga se hlawula khadi ra xikweleti i mali leyi ndzi faneleke ndzi yi hakela ya lembe na lembe ya ku hakela swikombiso swa ku hakela khadi leri nhlayiseko wa khadi leswaku khadi ra mina ri ta va ri hlayisekile ka ka ku ka ti-scammer-a na swa ku loko ndzi lava ku xava swilo online swi ta xaveka kumbe njhani ku tirhisa khadi hi mpimanyeto mikombiso yo yo kongoma na hinkwaswo leswi khadi ri swi endlaka.

A ndzi nga fika ebangi ndzi vutisa xo sungula leswaku overdraft i yini nakona yi tirha njhani loko va ndzi hlamusela ndzi nga tlhela ndzi vutisa leswaku yi hambane kwihi na check account ndzi vutisa ku hambana ka timali leti ti faneleke ti hakeriwa lembe na lembe ndzi tlhela ndzi vutisa hi laha overdraft yi nga ndzi pfunaka hi kona ndzi vutisa leswaku yi nga ndzi endlela yini ndzi tlhela ndzi vutisa ku yi antswa hi yini ku ri na check akhawunti kutani loko va ndzi hlamuserile hi hinkwaswo ndzi swi twisisa ku ri kona ndzi nga endlaka overdraft.

Mali leyi faneleke yi hakeriwa ku endlisa khadi i mali leyi yi nga ta cheriwa laha khadini leswaku akhawunti ya yena yi nga tshami yi nga ri na mali hikuva loko yi tshama yi nga ri na mali siku leri ku nga ta nghena mali ku na mali leyi nga ta dyeka yi vitaniwaka ti-bank charges loko ku ri na mali ku fana na leyi a nga ta yi chela sweswi loko yi pfula akhawunti loko ku ta nghena mali mali leyi yi nge dyeki mali ku va a nga koti ku yi humesa hinkwayo hi nkarhi wun'we hikwalaho ko ku fanele ku sala mali yo karhi mali leyi yi nga ta gada khadi yi endla leswaku khadi ri nga pfariwi khadi ri nga dyi mali ya yena leyi nga ta .

Ka wa ku pfula akhawunti ya bank i ku va mali ya wena yi hlayiseka u nga fambafambi na mali hinkwako laha u yaka kona u famba na khadi ra wena ra bank-e loko u ya switolo masiku lama khadi ra bank-e ra swayipa ra tap-a u endla hi rona u hakela hi rona hinkwaswo u loko u lava ximalana xitsongo hi kona u nga ya ka bank u fika u humesa mali ya nhlayo wo karhi lowu u lavaka wona ku va u pfula akhawunti ya bangi leyi u tsakelaka yona i ku va leyi u tsakelaka yona yi ta ku endlela leswi swi tsakelaka hi wena ku ri na ku va ku ri ya ku va u nga yi tsakeli loko mali ya wena se yi lahleka swi nge tshamiseki.

Masiku lama ku na ti-phone kumbe riqingho leri vitaniwaka smartphone laha ka ti-smartphone ku na ti-app-u ta le bank leti vanhu va kotaka kona ku kamba timali ta vona vuxokoxoko byo tala bya tibangi leti va tirhisaka tona va kota ku xava swilo swo tala kwalano ka ti-app leti ti nga kona laha eriqinghweni ra vona ri vitaniwaka smartphone va nga tlhela va kota ku humesa mali kumbe va rhumela munhu mali yo karhi yi va tirhisa yona app-e leyi yi nga le ka riqingho ra vona ra smartphone.

Ndzi nga mu tsundzuxa leswaku khamba ri nga nghena ekaya laha a vekaka kona mali ya yena ri yiva mali ya yena ri teka ri yi famba na yona kumbe ri hlangana na yena endleleni ri mu tekela nkwama wa yena laha mali ya yena hinkwayo yi nga kona ndzi n'wi tsundzuxa hi leswi a nga ta va a ti tsonisa swona hi ku va a nga ri na akhawunti ya le bangi hikuva loko u ri na akhawunti ya le bangi u kota ku hlayisa mali yin'wani u yi hlayisela for malembe lama ma ma taka loko u ri na vana u yi hlayisela vana va wena leswaku va ta ya eswikolweni swa le henhla ku nga .

Ku na swiletelo swa bangi leswi vanhu hinkwavo va faneleke va swi landzelela loko va pfula akhawunti ya le bangi swin'wana swa swona swi katsa leswaku munhu a nge nyiki munhu un'wani ti-pin-i ta yena ta le bangi vuxokoxoko hinkwabyo bya bangi ya yena kumbe bya akhawunti ya yena a yi nyika vanhu van'wani na leswaku a nge endli nchumu mo xo fana na ku yiva mali ya bangi a tirhisa akhawunti ya yena na swa ti-scammer leswi vanhu va swi endlaka munhu wa sayina a fungha leswaku a nge swi endli sweswo hinkwaswo.